Dipapadi tsa boto tseo nna ke di tsebang le tse nka di kgonang ha le ka re ke ye tlhodisanong ya matjhaba. Ke Chess-e, monopoly, dikarete, puzzle snake and letters.

Ee, tse tsohle ke bone di etsehile. Dikgwebo tse nyane di ile tsa tswelella, ba kgona ho ipokelletsa tjhelete. Moruo wa naha o ile wa nyoloha hobane re ne rena le baeti ba bangata ba tswang dinaheng tsa ka ntle tse fapaneng. Dibanka, di-hotel-e, dishopo le dibaka tsa bathori di ile tsa tlala haholo, mme tjhelete e ne e kena ka bongata haholo naheng ya rona ya Afrika Borwa.

Ka ha ke se kena le nako ke sa ikwetlise. Ke tla leka hore bonyane letsatsi le letsatsi ka hora ya bohlano hoseng, ke mathe nako e ka etsang thirty minutes ke ntse ke matha. Mme ke tla download-a le App ya ho ikwetlisa ena ya di-yoga ha ntse ke le ka tlung mantsibuya. Ke ikwetlise ka App, ke etsisa batho bao ba app-ong ba re rutang ho ikwetlisa.

Mokgotsi papadi ya bolo ya maobane e nsulafalleditse. Ha ke a kgona ho shebella lenaneo la ka le ke le ratang lene ke le thabetse. Wa hopola esale re bua ka lona letshehare lena kaofela ebile ntse re thetsana hore ha ke fihla hae feela, ke lo shebella lona. Ke thola ntate wa ka a tshwere remote-u ya televishene a shebelletse bolo. Ha ke so utlwe ke bohloko bo bokalo, ke laba ka robala ke sa ja le ho ja, pelo ya ka e dutla madi.

Ke nahana moikutlwapelo a ka kenela mabelo ao a di-comrade marathon. Tjhe, nna ha ke na thahasello ya ho kenela tlhodisano ya comrade marathon.

Sehlopha sa bolo sa Afrika Borwa ha ne se hlola tse ding ka World Cup, ne ke ikutlwa ke thabile haholo ebile ke le motlotlo ka sona. Seo nka se buang ka sehlopha sa rona sa bolo ha se bapala le tse ding tsa mose, ke hore ke se lakalletsa katleho le mahlohonolo. Hape ke monyella se tiise haholo.

Dipapadi di bapala karolo e kgolo thibelong ya boshodu, hobane bana ha ba ya dipapading, ha ba thole nako ya batho ba baholo ba tlong ho ba diela hore ba lo utswa kapa ba sebe moo ba sa tlamehang. Ha ba nka nako boholo ba le dipapading, ke moo teng ba sa tlo kgona hore ba thole nako e ngata ya ho nahana bobodu kapa ba tlelwa ke kelello e mpe ya ho etsa tjhelete ka boshodu.

Tjhe, ha ke bapale di-game founung ya ka, hape ha ke so leke ho di bapala. Ke ikutlwa ke sa thabele di-game tsa founung hantle hobane di sebedisa battery e ngata ya founu ka dihora tse mmalwanyana feela. Mme ke nahana founu e tlo fellwa ke matla kapa bona boleng ka pele, ke ho dula e le charge-eng.

Ha re batla ho iphumana ketsahalong e itseng, re ngolla sehlopha se seng se ka thoko lengolo hore se re etele re tlo etsa ditlhodisano. Ha re qeta, re a practice-a letsatsi le leng le le leng hore re dule re le ready-i ha baeti ba rona ba tla ka letsatsi leo re le rerileng, hore re tlo ithabisang ka ditlhodisano tse fapafapaneng. Tse ka reng mmino, tse kareng dipapadi jwalo jwalo.